Mina ngokubona kwami, laba bosizo lokuqala nabasemtholampilo ngathi nje kungaba nosuku mhlawumbe khona makucala unyaka nje, noma nakuphela nje iyinyanga ezintathu balokhu bavela ey'kolweni bayofundisa ngalolo sizo lwabo. Kanjalo nabalokhu bahlale beza kanjalo naseyinganeni kuyacoshwa nje zizaloku zicosha kancane kancane.

Hawu ezweni ngathi sesibaningi sidlula isibalo nakwezinye indawo esihlala kuzo azikho iy'mpawu ezikhombisayo ukuthi nangithi ngihlala endaweni enje nekanje uthole akunayimpawu nabo noma bafika laba bama-ambulensi balahleke nje, uthole sengiyacingwa ngapha.

Mfwethu, ngiyazi isimo obhekene naso siyethusa sona kepha kuyodingeka ukuthi uye emtholampilo bazothatha igazi bahlole, wazi ukuthi yini le ekudlayo.

Hheyi ngiyacabanga amaphaphu angayaphezulu nalo uvalo oluncane lube khona, nokutatazela nje lapho, ya into engicabanga ukuthi zingaba khona nje nokushisa komzimba.

Mhlawumbe bengamzamela indawo la kufundiswa khona abantu abakhubazekile ukuthi bakwazi ukuy'mela. Mhlawumbe nje mangimupha amagama weyindawo ezimbili noma ezintathu naye la angazama khona. Phinde futhi ngimazise nokuthi angaba umlimi la ahlala khona ukuze naye akwazi ukuy'mela.

Kubalulekile ukuthi uma ubona ngathi akusahambi kahle ubona nazo impawu zayo i-COVID-19 uhambe uyohlola ngokuthi uma ungayi isikhathi sisekhona uyathi uma ufika uzwe bathi, hhawu seyihambe kakhulu lento. Kodwa uma usheshe waya bangayibamba khona lapha ekuqaleni.

Eyi le ndaba yokulinda iyinkinga kakhulu ngokuthi abanye ukuze baze bafike lapho bazolinda kusuke sekukubi, abanye balinda baze baphalale khona lapho, nayo-ke inkinga enkulu.

Yebo, lona usizo bayaluthola ikakhulukazi omama, hha omama bathola usizo nakuwona amaphoyisa, nakumaphephandaba, obaba bolala ngenxeba bona.

Ngiyacabanga uhulumeni makungaba nezikhuthazo phecelezi incentives azifakayo uma umuntu ayosebenza emakhaya, laba abasha ngiyacabanga bangazithatha lezo zinto ngokuthi ziyobaphuculela impilo ngokwemali, incentives abalulekile.

Heyi iy'ngqinamba zengane entsha ha, okokuqala nje ingavele isuke ingane iqale ithulule sokufuneka amanabukeni, icale nje igule ingane hheyi ayi nawunganamali unengane hha usenkingeni, ingane ifuna imithi, ifuna iy'mpahla.

Hawu ngamchazela ama-benefits wobusoka, okokucala nje sona le sifo sengculazi akusabi lula nje ukuthi sifike siy'bambele.

Inkinga yokuqala kwakuwukufika la ingozi ikhona ngokuthi ezinye iy'moto, niyazazi nani zinokuhamba ngapha kwayo i-yellow line. Kodwa okwasiza kakhulu lapho i-alamu nama-light, bathena mababona wona avela kwabaphoqa ukuthi abasuke emgwaqweni. Nalapho osokufikwe khona okwenye inkinga ukuthi bese kuvaleka ama-freeway womabili laba kululo hlangothi okungenankinga kulo sebashayela kancane ukuze bajike bazobona ngapha. Hha, kodwa nakhona kwafakwa amaphoyisa omgwaqo ukuthi avimbe nje, afake into evimba ukuthi umuntu ongale kuloya mgwaqo angaboni kulo ongapha.

Ngiyacabanga abosizo lokuqala uma ngabe besize umuntu kwamele mhlawumbe kube nencwajana ebayishiya naye lo muntu ukuthi nayi mfwethi incwadi ezokusiza ukuthi uzinakekele. Nabo laba abosizo lokuqala lapha ey'mfundweni zabo kufakwe imfundo yezempilo khona ey'fundweni zabo nabafundela kona ukuba umsizi wokuqala.

Mphakathi ingabe nazo iy'nhlelo zokwenza impilo zibe ncono ezeyiguli, bengicela mhlawumbe ungichazele kabanzi ukuthi iziphi.

Kwesinye isikhathi lapha ku-N-three kunokuba neqhwa phecelezi i-snow uma kukhona i-snow ngathi akunamfundiso mhlawumbe evela kuhulumeni ethi mhlawumbe siphungule umoya wamathayela iy'moto ziyashelelela ku-snow, ngake ngayibona yenzeka lento.

Malume kuyomele uthathe imishanguza malume ukuze impilo yakho yande, ithi mayanda kanje yande uyiphila ngokuthi uma ungayithandi le mishanguzo impilo iyoba mfishane kubo lobu mfishane, uyobe ungaphili, uyobe uyinto nje.

Enye inkinga engike ngabhekana nayo ukuthi ugesi uhambe, uthi uma uhambile i-back up generator uthole ukuthi akunadizili ongasiqhuba ubusuku bonke.

Impesheni eholwa abantu abadala ayenele abantu abadala badinga okuningi okudlula loku abaphiwa kona emitholampilo, baphinde futhi badinge ukukhokhela omasingcwabisane into enjalo nje.

Weh, inkinga yokungasizakali endaweni ungaya kabili kathathu ungasizakali kwesine awusayi sowuvele usho ukuthi hhayi lapha akunamsebenzi. Kusho ukuthi ney'ngane nje kuyoba yinto nje ezigcwala iy'ndawo ngokuthi akukho okuvimbayo. Ingane zey'kole lezi ngokuthi zithanda igranti nazo hha, kuyoba ukuthi amasango avulelekile ziyawukhulelwa.

Kwamele nihlole ukuthi lowo mlayezo uyiqiniso noma ungamanga ngokuthi yena lo owuthumelayo aniyazi inhloso yakhe, animazi nokuthi ungubani eqinisweni naso .

Hhawu ngapha eMzansi imbangela asinawo amabhoda kuyathelekwa nje eMzansi, sesibaningi sidlula isibalo.

Ewu kule ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe inkampani ingazama ukuthi abasebenzi basebenze ey'ndaweni ey'hlukene, ababhustile mhlawumbe baye kwelinye igumbi, abangabhustanga nabo basebenze kugumbi labo bodwa.

Bayasikhuthaza, baphinde basikhumbuze nokuthi kungani kumele silalele silandele imigomo, bayis'khumbuzo empeleni bona.

Kuqala kuyomele ngihlole ne-SGB yesikole ukuthi inayo imininingwane yabazali bengane, makungekho lokho ewu kuyomele mhlawumbe kwabanye kwabangani bakhe laba afunda nabo kube yibo abangipha imininingwane yabazali.